Ke nagana di ama ka gore bontsi ba batho ba reka data thata. And-e data ke madi a mantsi, gona le batho ba ba rekang, batho ba bangwe ga ba, ba batla go founela malapa a bone a a nnang kgakala. Maybe ba ba move-tseng ko-ko ko polekeng e nngwe, ba bangwe ba ile ko polekeng engwe, jaanong ga ba ntse ba reka data gore ba bue le bone mo mafaratlhatlheng, e-e-e-e-e a ba bolaya tota, ka gobane data matsatsi a gompieno ke madi a mantsi. O reka ka madi a mantsi.

Nna, ke dirisa data ya, data ya DSTV. Bontsi ba yone ba re fa ten gig for motshegare, ba bo ba re fa ten gig for bosigo. Data e ke e duela four hundred and thirty, ke duela four hundred and thirty ka kgwedi.

Data e ke e dirisitseng mo kgweding e, e ka nna data ya ya gotlhelele. E ka ba ten gig mme ke e ke e dirisetsa go tsena mo mafaratlhatlheng, fa motho a batla go reka data, o tshwanetse a-a bone gore a-a compare, a bone gore a ka e reka kae ko-ko-ko kae, because ke di, ke mafapha a mantsi a a rekisang data.

Data ya-ya di-gig-e, nka e-e ka ntumedisang. Ke ga ba ka mpha hundred gig, di-gig-e tse di makgolo, ke bona ke tla e dirisa kgwedi yotlhe. Ebile ke rata e tsene ka-ka letsatsi la ntlha la kgwedi, ka kgwedi ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Ke nagana gore mafaratlhatlha, a ka leka go go dirisa data five gig-e for-for mafaratlhatlha a mangwe.

Fa o tsenya data o ya kwa mogaleng wa gago wa letheka. O a tsenya fa o 'itlha, o tlhopha gore o batla data, fa o fetsa go tlhopha data e fitlha e go bontsha gore gona le ten gig-e, gona le one gig-e, wena o tlhopha ya ya madi a o a rekileng, maybe ere ten gig-e e, o e rekile ka three eighty bokae, ka o tlhopha ya madi a wa rekileng. Fa o fetsa, go tlhopha ya madi a rekilweng ke gone mo o tla kenang, o a bua gore a o batla ya WhatsApp-o kgotsa ya Facebook-o. Ke gone e tla go bontshang gore o tla kry-a e oe .

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako, ke fela ke ya go reka e nngwe, ga gore , go netefatsa gore data-data ya me e dule lobaka le le ntsi ke gore ke seka ka shebelela di-video online. Ke gore ke seka, ke seka ka ba ka tsena ko TikTok-o, ke gore ke seka ka ba 'ira di-video call-o le batho ba bantsi, ebile ke seka ka 'ira call-o ka-ka-ka WhatsApp-o.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke ya, akere fa ke batla data ke ya ke re ke ke reka data, ga ke ye ke reka go mowa ke reka data, fa ke reka data, fa ke 'itlha mo-mo mogaleng wa me wa letheka ke a ke a go kgetha data straight-i ka gonne ka mokgwa oo e boloka nako ka gobane fa o kare mowa, fa o kare mowa maybe fa o kolota mowa mo mogaleng wa gago wa letheka. Service e o e dirisang e tlile go tsaya mowa oo, jaanong go botoka gore fa o 'itlha kwa ke, ga ke, ga ke fitlha, ga ke fitlha kwa lebenkeleng ke re ke batla data.

Ke tla simolola ka go bula hotspot-o. Ke tla simolola ka go bula data, ke be ke bula hotspot-e, ke tlhama leina la password-e. Tsala ya me a ba bula Wi-Fi, a ba a batle connect-a network-e, a morago ga moo, ba kgona go tsena mo inthaneteng.

Ke akanya gore ee, go tla nna le dithulaganyo tsa data tse di seka-seka lekanyeditsweng, ka gonne re ka se dirise data ka bontsi. Fa re e dirisa ka bontsi, ga e sa tlhola e bereka ka mokgwa o o siameng. Jaanong, modiri o mongwe le o mongwe , fa ya gago e le unlimited-e, ya o mongwe e le limited-e, ba tla kgona go e dirisa ka dinako tse di .

Nnyaa, ga ke nagane gore tiriso ya mogala e e e botlhajana e ka dirisiwa ke baithuti, ka gonne baithuti ba tshwanetse ba inaganele. Jaanong, fa ba ka tshwara tiriso ya mogala e e e e botlhajana, ba tla batla dikarabo mo go yone ba sa nagane.

Ke akanya gore e ama sentle tlhabologo ya AI, ka gonne ko dikolong tse di golwane batho ba fiwa ditirong, ba fiwa tiro e le ntsi, jaanong ka AI, o kgona go araba dipotso kgotsa o kgona go dira diteko, di assignment-e tse dintsinyana.

Keke dikoloi thekenoloji e setse e tlhalosa, e tlhabolola mediro ya dikoloi kgapetsa-kgapetsa. Ke sone seo se-se-se-se 'irang ke sa bona la ke-ke sone se se se se dirang gore ke bone ditlhabologo tsa thekenoloji di tswelela pele, thata ke koloi le mogala wa letheka.